Ngicabanga ukuthi into edale isiteleka samabhasi abasebenzi abanganelisekile kahle mhlambe ngokwamaholo. Badala lesi siteleka ngoba befuna ukuthi kunyuke amaholo.

Sawubona mphathi werenki ngibona lana kune siteleka samatekisi asikwazi ukuthi manje siye emsebenzini. Ngicela ukubuza-ke ukuthi iziphi izinyathelo akumele sizithathe ukuze siqinisekise ukuphepha kwethu. Kanti futhi asikwazi ukuthi singayi emsebenzini ngoba le misebenzi esisebenza kuyo sithembele kuyona. Okheyi mphathi. Okheyi siyabonga.

Ngicabanga ukuthi amatekisi ayindlela yokuthutha ethandwayo eNingizimu Afrika ngoba alayisha abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Kanti futhi ayashesha ayakwazi ukuthi ahambise abantu aphinde abuye eyolanda abanye.

Kulesi simo ngingafonelwa umphathi waleso siteshi samatekisi ukuze ezokwazi ukuthi angifonelele umshayeli waleyo itekisi ebengiyigibele. Asho udaba lwami ngaleyo ndlela, ngiyacabanga ukuthi ngingakwazi ukuthi ngisizakale.

Isteshi samabhasi engithanda ukugibela kusona siseThekwini ku-West street. Into eyenza ukuthi ngize ngisthande lesi steshi samabhasi, ingoba khona abagibeli baphathwa kahle ngendlela kanti futhi akugcwali kakhulu. Asikho isiminyaminya banendlela yabo yokuthi kuhleleke.

Into eyenza ukuthi lezi zitimela ezintsha ziphephe ingoba okokuqala zinamakhamera abukho ubugebengu obungenziwa khona kungatholakali. Okunye futhi zinomoya, phecelezi ama-ekhoni noma mhlambe unoshukela noma une-BP kuba ngcono ngoba kusuke kushaya umoya.

Amanani aphezulu omshwalense angeke abe nomthelela omubi noma ashintshe isinqumo sami sokuthenga imoto. Ngoba okokuqala nje imoto iyadingeka ibalulekile ukuthi-ke ngibe nayo ukuze kube lula noma ngijahile ngingalokhu ngilinda itekisi. Kanti futhi ukuba nomshwalense kubalulekile ngoba kungenzeka noma yini. Kufanele uhlezi ulindele mhlambe kungakhona ongakushayisa awunawo umshwalense. Noma ngabe kuthiwa amanani mangakanani. kubalulekile ukuthi ube nawo umshwalense kanti nayo futhi imoto ibalulekile. Angiboni ukuthi-ke kungashintsha lokho isinqumo sami sokuthi ngithenge imoto.

Indlela umshayeli angaxazulula ngayo le nkinga yokungaboni ngasolinye mayelana nemali yokugibela ukuthi abuyisele imali emuva kubagibeli. Beqale phansi beyibuyise ukuze ezobona ukuthi ubani ongakhokhile noma abuze ukuthi ke balethe malini kwirowu nerowu.

Ngingamphendula ngokuthi ngimcacisele ukuthi izitimela zihamba zima and mazima futhi baningi abantu abagibela etimeleni. Zike zime isikhathi eside sikwazi ukuthi abantu bedilike kahle, yingakho ziphuza ukufika.

Uhambo olunjena ululungiselela ngokuthi ngaphambi kokuba sekusele usuku ukuthi uzohamba uphumule kahle bese ngosuku leli ozohamba ngalo uhambe.

Yebo, umuntu ohleli phambili eduze kwamshayeli kuyaphoqa ukuthi kube uyena oqoqa imali ngoba uyena osuke eseduze nomshayeli. Kanti futhi ugibele phambili azi ukuthi kuzomele abale ushintshi.

Yebo, ukulungisa umgwaqo noma ukuqiniseka ukuthi imgaqo inakekeliwe kuwumsebenzi wahulumeni kanye nabashayeli ngoba ibona abahambayo kulo mgwaqo. Ngakho-ke kumele kube ibona abaqinisekisayo ukuthi imigaqo bayayinakekela ihlale i-right. Ukuze nohambo lwabo abaluhambayo ngeyimoto zabo luzoba luhle ngoba umgagqo mawumubi, uyakwazi ukuthi wenze ingozi. Nohulumeni naye kumele elekelele ngoba abashayeli ngiyacabanga ukuthi nabo kuba khona abakukhiphayo kokuthi-ke kusize kulungiselelwe imgaqo.

Mangabe lezi nkampani zingehlisa amanani anazo, loko kuzokwenza ukuthi-ke kube ibona kakhulu abasebenzayo bese kugcina amatekisi engasabi nawo umsebenzi.